Ditlhwatlhwa tsa di ko godimo tsa di-data di amana thata le botlhokatiro, gonne ga ba kgone go ka reka data gore ba ka batla yone tiro mo online. Jaanong seo se dira gore le botlhoko tsebe bo nne ko godimo, ka lebaka la gore data e e kwa godimo ga e se ba botlhe ba ba e leng gore ba ka kgona go e reka, ka ntlha ya go tlhoka yone madi.

Segompieno re dirisa data go tsena ka internet-e, mme nna ke kgetha data e botoka go gaisa tse dingwe. Mme fela le ga ke rekile one gig ga e tseye sebaka, e tsaya fela matsatsi a le mabedi go ya a mararo. Ka gore mafaratlhatlha kgotsa yone internet-e e ja data, ke dirisa data ya go tsena mo mafaratlhatlheng. Mme ke fetse ke reke ya go WhatsApp-a fela ga e tseye matsatsi a maleele.

Tlhwatlhwa ya go reka data mo kgweding, ga e tseye kgwedi. Mme go ya fela ka gore o dirisa data go dira eng kgotsa go tsena mo inthaneteng go dira eng. Mme go na le ditlhwatlhwa tse di farologaneng tsa di-data, o ka reka data ya go tsena ka mo WhatsApp ya one gig ya kgwedi go ya ka gore o batla one gig, five hundred jalo-jalo mme ga o bula di-video tsa ba bangwe ga e tseye sebaka le kgwedi ga e fetse, mme o tshwanetse go reka di-data tse di farologaneng, gore o kgone go fetsa kgwedi ka yone.

Data e nka itumelelang yona kgotsa e ka intumedisang ke data e e sa feleng. Ka leleme la setlhapi ba e bitsa unlimited, e ka ntsaya lobaka lotlhe la kgwedi, ebile nka rata gore e tsene ka letsatsi lwa bobedi la kgwedi. Gonne ga a ke e dirisi ke le mongwe, ke e dirisa le ngwana o tsenang kgotsa o dirang marematlou.

Ee, mafaratlhatlha a a dirisang lebelo lone la five G, le bonako ga go tseye lobaka lo lo leele go fitlhelela sengwe le sengwe se o se batlang ka mo gare ga inthanete. Mme e dira gore go nne le ditšhono tse dintsi, tsa go ka dira sengwe le sengwe se o se tlhokang ka mo gare ga yone inthanete. Ditšhono tseno di ka dira gore le botlhe ba ba batlang ditiro, ba ka kgona go apply-ela kgotsa ba tsenya dikopo, tse di lebaganeng kgotsa tse di mmalwanyana go feta ga o na le data ya four G kgotsa lebelo la four G, e leng gore le tsaya nako gore o fitlhele se o se tlhokang.

O ka reka airtime go e fetolela gore e nne tsone di-data. Mme ga o fetsa o dire di-settings tsa yone data, di be di le mo e leng goreng o ka kgona go dirisa. Mme o tsene ka gare ga mafaratlhatlha jaaka Facebook kgotsa yona WhatsApp. O ka dira megala kgotsa wa kwala molaetsa, gore a kgone go fitlhelela ba lelapa la gage.